Mo batswaneng basadi ba ne ba apara leteisi kgotsa mosese wa kobo ya setso. Gantsi o ne o kopanywa le tuki kgotsa tuku ya tlhogo. Banna bone ba ne ba apara kobo ya setso, gantsi ya mmala o mosetlha kgotsa o montsho, mme ba ne ba itshwara ka . Diphetogo tsa dingwaga fa nako e ntse e tsamaya, diaparo tsa setso di ile di a tsenyiwa mo gare ga diaparo tsa se gaufi. Gompieno Batswana le merafe e mengwe, ba apara diaparo tsa setso ka nako ya dingwe di kabelo, manyalo kapa meletlo ya naga.

Ee, ke akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa mo meletlong e e tlotlegang jaaka di-conference. Lebaka ke gore diaparo tsa setso ke karolo ya boitshupi, ngwaga le ngwaga, le setso sa motho. Fa motho a apere moaparo wa setso ka mogwa o phepa o tlotlega, ebile o lekalekanya le maemo a semmuso, go ka nna tsela ya go bontsha boikgantsho ka ngwaga ya gago, le go bontsha setlhopha se sengwe mo bathong. Mo lefatsheng la gompieno di-conference di ka nna tsa boditšhabatšhaba, mme fa mongwe a apere moaparo wa setso go tlisa phaphusi ya setso le go bontsha tlhompo mo mekgweng ya naga kgotsa morafe.

Diaparo tsa setso tsa basadi tsa seZulu di dintle thata, ke rata le mebala e kopantshitsweng mo teng.

Nnyaa ga ke akanye jalo, ka gore batho ba na le ditlhopho. Ka jalo batho ba ba tlhopang go apara diaparo tse di khutshwane, kgotsa tse di senolang ba dira jalo ka gonne ba batla.

Mo setšhabeng sengwe le sengwe diaparo di nna le bokao jo bo fetang go apesa mmele. Mo Aforika Borwa basadi ba maZulu ba apara isidwaba, seaparo sa letlalo go bontsha lenyalo le tlolo. MaXhosa ba apara diaparo tse di kgatsha-kgatshang ka mebala e mesweu, e ntsho le e kgubedu, tse di bontshang ditso le maitlamo a bone. Diaparo di bontsha maemo a motho mo setšhabeng, morutabana, mosetsana yo o sa nyalwang.

Mosadi yo o nyetsweng go tshwanetse ke go ikgobatsa ka tuku, kgotsa lesire mo tlhogong. Se se bontsha tlotlo le gore ga tlhole e le ngwana, mosadi o tshwanetse go apara diaparo tse di bolele tse di senang gontsha mmele, e le pono ya seriti le tlotlo. Lesira kgotsa khiba, go dirisa e le letshwao la go iphitlha, le go bontsha maitsholo a tlotlegang. Mefuta ya mabanta e e supa gore setse o le mo lelapeng le lengwe, ebile o tshwanetse go nna le boitshwaro jo bo siameng.